Yebo, ukulima ubheke ephezulu kwisixazululo esihle sokushoda kokudla, yingoba abantu abaningi vele abasajwayele ukulima kanti ukulima ikona okuzosiza kakhulu ekuthenini ezinye izinto ungagcina sewuzithenga njengamaveji. Ukuma ukulima amaveji kuyakusiza lokho ekuthenini uma ngabe sewuthenga ungathengi amaveji kodwa uthenge ukudla kuphela. Yize noma ezinye izinto ezilinywayo njengamanje kungasezona ezemvelo ngoba sekusetshenziswa amakhemikhali amaningi. Kodwa nje ukulima ikona okubaluleke kakhulu ey'mpilweni zabantu, ikakhulukazi abantu basemakhaya, ibona ekufanele balime kakhulu ngoba banendawo enhle futhi, ekulungele ukuthi batshale.

Yebo, ngake ngaba nephupho abantu abangakholelwa kulona, ikakhulukazi uma usuke ey'ndaweni ey'semakhaya. Abantu abaningi abakholelwa ekuthenini umuntu wesifazane kufanele afunde aqede ukufunda, athole umsebenzi, asebenze. Bakholelwa ekuthenini umuntu wesifazane indawo yakho isekhishini nje kuphela lokho kwangisiza kakhulu-ke ukuthi ngigcine ngiphumile endaweni yasemakhaya futhi ngazi ukuthi indawo yomuntu wesifazane ayikho ekhishini kuphela. Ngagcina ngifundile ngaqeda nasesikoleni. Kumanje ngizame amathuba emisebenzi-ke.

Ngiyakwazi ukuba sendaweni eshisa ngokwedlulele. Lokho kwabe kwangenza emabangeni imfundo aphansi lapho engangifunda khona emakhaya. Sasifundela endaweni eyi-mobile. I-mobile-ke uma kushisa ilanga kakhulu iyashisa nayo kakhulu. Lokho kwakungenza ngigcine sengivuvukala iy'nyawo, ngingakwazi ukuhamba ngoba indawo eshisayo iyagulisa kakhulu lokho ngazizwa ngingekho endaweni ephephile, ngingaphephile nje ngibe ngiseskoleni.

Iy'ndlela ziningi iy'ndlela zokuthi Iy'nkampani zemikhakha yezolimo zivune ngaphandle kokuthi kuvunwe ngesandla njengokuthi bangakha mhlampe izinto imishini ezokwazi ukuthi kube yiyona evunayo nezofikelela phezulu uma kuwukuthi iy'tshalo lezo kufanele zifinyelele phezulu kungasebenziswa izandla kuphela.

I-biodegradable isiza ekuthenini isiza abantu abaningi ukuthi i-advertise-e isikhangisi ezisenanini eliphansi ngaleso sikhathi, i-advertise-a ey'ndaweni eziningi, nokuthi abantu bathole ulwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni wonke jikelele. Abantu abathengi abaningi babheka kulona indali nezinto ezisenanini eliphansi ngaleso sikhathi leso.

Kuzomsiza kakhulu lokho ngoba izinkukhu zizokwazi ukuqhwanda phansi zivukuze inhlabathi le ebalulekile esiy'dingayo. Kanti nokuthi nje ilokhu lapho iy'nkukhu ey'suke zishiya khona indle yazo ila kusuke kuzosala kuvundile khona. Uma ukuvunda kwenza ukuthi indawo ibe sezingeni elifanele lokuthi itshalwe.

Ziningi izinzuzo ongabhekana nazo ezenziwa amaphepha ngoba emaphepheni upakisha ilapho upakisha khona ukudla okuzohambisa ey'ndaweni ey'ningi ezahlukene. Kanti futhi kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi ngabe uhlobo oluphi lwephepha ozolusebenzisa.

Amaphepha engadizayinwa ngendlela yokuthi kube amaphakheji angazochitha impahla yazabathengi kube amaphakheji aqinile futhi akhangisayo azokwenza ukuthi abathengi babe nokulangazelela ukuthenga leyo bakheji leyo esuke idizayiniwe ithengiswa.

Kungafanele ukuthi athenge izinto ezifana nomanyolo, izikhuthazo izinto ezizokwenza umhlabathi wakhe uvundile. Lokho kungasiza ekuthenini ney'tshalo zakhe zibe iy'tshalo ezisezingeni elihle lempilo nezi-healthy futhi.

ethuthukisiwe inomthelela omuhle kakhulu ey'tshalweni. Umase kuvunwa iy'tshalo kuba lula ukuthi izitshalo uzidonse kahle phansi azizibambeleli kakhulu. Kanti futhi ikhipha nezitshalo ezinhle ezi-healthy nezi-fresh ezikulungele ukuthi yingathengiswa, ziphinde zidliwe abantu zingabagulisi.

Iphutha alenzile umlimi ukuthi agcine amazambane aze abole. Uma ngabe esebolile amazambane asuke angasekho esimweni esihle sokutshalwa, kufanele uwalinde amazambane aze akhiphe lezi zinto eziba ngaphandle engathi ziyimbali ukuze uwatshale. Lokho kusiza ekuthenini wazi ukuthi vele aseqhumile enhlabathini wena okwakho ukuthi uwafake phansi nokuwachelela.

Izizukulwane ezincane kufanele ziqhubeke nokulima ngoba esikhathini samanje imisebenzi ayiseko. Into engasiza ukuthi siphile nokuthi indlela esingenza ngayo ukuthi kungene imali yokuthi sigcine silimile ey'ndaweni ey'ningi kutshalwe lonke uhlobo lwezitshalo olungasiza emiphakathini yethu. Noma kubalulekile ukuthi yenze ikhethe imisebenzi ehlukene kodwa ukulima makube makuhambe phambili ey'mpilweni zabo.

Lokho akukho kuhle neze kufanele ngabe lokudla okulahlwayo bakunikeza abantu laba abangenakho ukudla, bangakumoshi ngale ndlela yokuthi bekulahle. Kufanele ngabe bahamba bayakhangisa njengama-food parcel bakunikeze imindeni le eswele nemindeni or entulayo.

I-organic amendment idlala izindima ezimbili ekuthuthukiseni impilo yomhlabathi. Okokuqala, igcina umhlabathi umuhle futhi usezingeni lokuthi abantu bengawusebenzisa ekutshaleni, kanti ngokuhamba kwesikhathi ugcina umhlabathi ungasekho ezingeni lokuthi kutshalwe. Ngakho kubalulekile ukuthi uhlobo lwe-organic amendment ungalisebenzisi njalo. Noma uma ngabe uzolisebenzisa, ulisebenzise iy'khathi ey'shiyanayo engalingani.

Njengenkantolo yomthetho, nanibekelwe ukuvikela abantu fanele engabi inina enihambayo niyobheka le mfuyo yami elahlekile. Ngabe niyayazi imali ezongilahlekela njengoba nikuthathela phansi nje lokulahlekelwa kwami imfuyo? Kanti yini umsebenzi wenu la e-police station? Ukuhlala nje nidle ukudla noma ukuhlala ningawenzi umsebenzi wenu sibe siwumphakathi sisafarisha.

Uhlelo lokuvuna ngesandla uhlelo oluhle kakhulu lolu olisizayo ekuthenini ukwazi uku-identify-a ukuthi iluphi uhlobo lwesitshalo noma lwe-fruit olulungele ukuthi ungaluhambisa luyodayisa futhi ugcine ungavunanga nalokho okubolile. Kukusiza kakhulu ukuthi uvune ngezandla. Ukuvikela ney'hlahla zakho zingakhathekanga.

UThandi useyazi ukuthi ikuphi okufanele kwenziwe engadini, njengoba ebechitha isikhathi esiningi nogogo engadini. So, kuba bengiwuThandi bengizoqhubeka ngisebenzise indlela ugogo abekade esebenza ngayo engadini ukuze agcine izitshalo zakhe zingaboli zingabunile ngokuthi uzichelele njalo uphinde futhi uzikhuthaze ukuthi zigcine zisesimweni esihle.

kakhulu kwezolimo. Kusiza nabantu ukuthi bagcine izitshalo zabo zingenazo iy'nambuzane ey'hlukene, iyasiza ekuthenini izitshalo zingahlaselwa yilo lonke uhlobo lwezinambuzane.

Bengenayo imali yokuthenga izinto lezi ey'setshenziswayo zesimanje, benga-apply-ela ama-funding futhi bekwazi ukufandwa bezokwazi ukuthola izinzuzo zobuchwepheshe lezi esey'setshenziswa manje bengasebenzisi izandla.